Bagodi ba mo tikologong ya me ba fitlhela meriana kgotsa yona ditlhare kwa ditleliniking, gonne mo nakong ya jaanong ba na le malwetsi a a tshwanang le sukiri le yona high blood pressure, ba fitlhela ditlhare ba fitlhela gape le le gae la bagodi kwa ba ka tlhokomelwang ko teng.

Nna ke dumelana le yona ka bobedi, gonne o fitlhela e le gore mo gae ga go sana motho a ka kgonang go tlhokomela mogodi, ba dira ka bo botlhe mo lapeng ba ka se kgone go nna le nako ya go tlhokomela mogodi wa bona. E fela gape fa ba kgona ba ka nna ba tlhokomela mo gae ba bafa lerato ha ho na lerato le ba ka le kry-ang kgotsa le ba ka le fitlhelang ho phala le ba tshwanetseng go le fitlhela la mo gae.

Ke gore o fitlhela ba sena ditlamelwana tsa go thusa bagodi ba bona, kgotsa le nako o fitlhela e seyo gape re itse gore bagodi go na le dilo tse e leng gore ba palela go itirela tsona fela ba itlhokela thuso. Jaanong re a itse gore ga go bonolo go tlhokega motho wa pelotelele, motho o e leng gore o ithutetse go thusa batho ba tshwanang le batho ba ba godileng.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona a nne maikutlo a sa ikutlweng sentle. Go nne re le batho re nagana gore ga go bonolo go tlhokomela bagodi ba rona, ebile go tlhokega dilwana tse di rileng le nako. Nako ke yone e tlhokegang thata e ngwe gape ke lerato, ba tlhoka lerato gonne ba godile ba dirile.

Setšhaba le lelapa di na le seabe se segolo mo go tlameleng batsofe ba rona, gonne ke bona bagodi ba rona ba ba re godisitseng, ke bona ba ba re tlisitseng mo lefatsheng, ebile ba re tlhokometse ga re sa le bannye. E fela seno se farologanya ke ka ditso, bangwe go na le ka mokgwa o e leng gore ba e bona e le gore bagodi ba ye go dula le bagodi ba bang ko lefelong le le rileng la batsofe.

Ke ditirelo tsa kwa ditleliniking kwa ba latang, kgotsa fa ba sa ikutlwe sentle. Ke mafelo a e leng gore go tlhokomelwa bagodi kwa teng, le ditlamelwana tsa ditšhelete tse ba di fitlhelang go tswa go puso ya rona.

Ke di-old age home, kwa teng ba tlhokomelwa, ba fiwa dijo, ba tlhokomelwa ke dinese gore ba phepa ka dinako tsotlhe ba nwele le ditlhare, ebile ditlamelwana tse di a farologana go na le tsa puso go na le tse e leng gore di a duelwa.

Nna ke bona e ntse pila e siame ga gona mo e na leng matsapa, ke nagana bagodi ba rata go lela gonne ba gopotse malapa a bone. A ke nagane gore di ka tokafadiwa ke nagana di ntse sentle.

E ba ama ka gonne e ba thusa gore ba kgone go fitlhella dilo tse e leng gore ga ba sa kgona go dira matsogo a bone a lapile, e ya ba thusa thata gonne ga ba sa kgona go dira.

Ee o ka ya ko diofising kgotsa tsone dikantoro tse di dirang ka phenšene, o kwadise o utlwe gore go tlhokega eng gore o kgone go fitlhelela yona phenšene ya go tlhokomela batsofe.

E ya ba ama gonne ke bona ba tshwanetseng go bona gore mogodi wa bona, o na le dijo, o phepa, o phepafatsa mmele wa gage, o robala mo go siameng, mo ntlong e ntseng sentle.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene ka dilemo tseo tsa sixty years, kgotsa dingwaga tsa sixty years. Ke akanya gore, go tlhophile tsona dingwaga tse gonne fa ba setse ba fitlhile mo dingwageng tse bagodi ba bantsi, ga ba sa kgone go dira dilo tse dintsi mebele ya bona e lapile.

Ke nagana go ka nna le, transport-o kgotsa yona tsela e ba ka latiwang ka yona mo gae kgotsa, ba ka latellwa mo gae bagodi ba thusetsiwa mo gae gonne nako ha e sa le teng ba lapile mmele ya bona e botlhoko.

Ke nagana gore bagodi ba ka latelelwa mo malapeng a bona ba se ka ba fitlha kwa dipetlela gonne kwa dipetlele, go dula go na le batho ba ba ntsi. Bagolo fa ba ka kgona go thusetsiwa mo gae ba ka fitlhela pholo e e leng gore e ka pele ebile ga e tseye nako.

Go na le nako e e beilweng gore fa o fitlha kwa tsona dipetlele gore o tla thusa ka nako eo, fela bagodi ba dula ba thusiwa bone pele, pele go ka thusiwa batho ba bangwe gonne mebele ya bona e setse e lapile, e utlwile botlhoko, e kgathetse.

Go botlhokwa gonne o tla fitlhela go na le bagodi ba bang ba dulang gona moo mekhukhung, jaanong ga go na le ditleliniki tse di tsamayang di fitlha kwa mekhukhung ba tla thusega thata ebile ba tla thusega ka bo gaufi.

Malwetsi a bana le basadi, ke malwetsi a tlwaelegileng a , ke malwetsi a diphefo, ke malwetsi a disukiri, ke malwetsi a otlhe.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di kgakala ebile di dinnye ka palo, gonne kwa magaeng ga gona batho ba le bantsi go tshwana le fa metse se teropong, ebile di kgakala gonne metse ya kwa magaeng e kgakala. E ama baagi ka gonne fa ba lwala ba tlhoka thuso ka potlako ga ba kgone go fitlha ka nako.